Izinyosi zibaluleke kakhulu ekutheleleni impova eqenjini labalimi. Iy'nyosi zisiza ekutheni izitshalo zikhule futhi zithelele. Abangakwenza ukuthi bazigcine izinyosi ukuthi bangazibulali, bayigcine futhi endaweni eyodwa.

Ngesikhathi sesomiso abalimi banganciphisa umonakalo ngokusebenzisa izindlela zokonga amanzi. Njengokunisela ngamaconsi, ukusebenzisa izitshalo ezimelana nesomiso, ukushintshanisa izitshalo, kanye nokwenza ngcono impilo yomhlabathi ngokwenza umquba, kanye nokutshala izitshalo ezimbozayo, kanye nokucabangela ukuklama imfuyo ngokushintshanisa.

Ngokuzayo uboya noma uvolo cishe uzogcina indima ebalulekile ekukhiqizweni kwendwangu. Ikakhulukazi njengoba abathengi baya ngokuya bebeka eqhulwini ukusimama kanye nemicu yemvelo. Ukuzivumelanisa nezimo ngokusebenzisa emisha emisha yobucutshunguleni, ukuthuthukiswa komkhiqizo, kanye nokumaketha. Ukuze kuhlatshangezwane nezidingo eziguqukayo.

Abalimi abasafufusa bangasebenzisa ubuchwepheshe okunezindleke eziphansi. Njengezinhlelo zokusebenza zeselula zolwazi lwemakethe nesimo sezulu. Izinsizakalo zokweluleka ezisekelwe ku-SMS. Nezinhlelo zokukhokha zamaselula ukuze kuthuthukiswe ukukhiqiza kanye nokufinyelela kokokufaka ngisho nasezindaweni ezinokufinyelela okulinganisekwe kwe-inthanethi.

Ukufudukela ey'ndaweni zasemakhaya kuya emadolobheni kunomthelela omkhulu emphakathini yabalimi. Ngokudala ukushoda kwezisebenzi okungase kuholele ekwehliseni ukukhiqizwa kwezolimo, nokukuphazamisa umnotho wasemakhaya, kanye nezinhlaka zomphakathi.

Okungenziwa ukuze kuhehwe abantu abasha kwezolimo, ukubeka phambili amakhono okulima okunembayo okunembayo. Ukwamukelwa kobuchwepheshe. Izinqubo ezisimeme, kanye nekhono lebhizinisi. Kuyilapho kugcizelela izicu zezamabhizinisi kanye nentsha yezolimo zesimanje.

Lokhu kuzoletha ushintsho olukhulu emphakathini engabalelwa izinguquko zomnotho, kuzodala imisebenzi. Ukulima kuzohlinzeka ngamathuba emisebenzi emndenini. Kunciphise umpofu kanye nokuncika osizweni oluvela ngaphandle. Imali engenayo eyengeziwe, imindeni ingathengisa izitshalo zayo nemfuyo, ithuthukise izinga layo lokuphila. Ukukhula kwebhizinisi lendawo. Isidingo esiningi samathuluzi okulima imbewu, umanyolo, nezinto zokuhamba kuzothuthukisa amabhizinisi endawo.

Izinambuzane nezifo. Izinambuzane ezivamile zesivini kanye nezifo zihlanganisa i-powdery mildew, i-botrytis cinerea, isikhunta esimpunga, isifo sika-Pierce, kanye nezinambuzane ezihlukahlukene ezifana ne-grey Perry moth, kanye ne-leafhoppers. Izindlela zokulawula zifaka amasiko, ukukhuculula kwendle, izinhlobo ezimelana nezifo zokwelashwa kwamakhemikhali njengezifutho zesikhunta.

Izivakashi namakhasimende kufanele bageze izandla zabo ngaphambi kokukha izithelo, ukudla ngemva kokuphulula izilwane njalonjalo. Ngakho ipulazi kufanele liwe nezindawo zokugeza izandla ezindaweni ezifinyeleleka kalula izivakashi, nabaseduze kwezindlu zangasese.

Izivuno esiphakeme nezilimo ezingcono, ngokusebenzisa izindlela zokulima ezithuthukisiwe. Izindlela zokulima ezisimeme, ukusebenzisa ukujikeleziswa kwesitshalo, ukwenza umquba kanye nomanyolo wemvelo kuzokusiza ukugcina ukuvunda komhlabathi futhi kunciphise umthelela emvelweni. Ukuzibandakanya nomphakathi, kubalulekile ukuthi ngizibandakanye nomphakathi. Ngingathanda ukubona imindeni eminingi ehlanganyela ekulimeni, ukwabelana ngolwazi nokusebenzisana ukuze kwakhiwe indawo yezolimo ephumelelayo. Ukuhlukahluka, ukwethula izitshalo ezintsha nemfuyo.

Ukuze zivikeleke iy'nkukhu zami emikhuhlaneni wezinyoni, ngingasebenzisa izinyathelo eziqinile zokuphepha. Okuhlanganisa ukukhawulela, ukufinyelela eplazini lami. Izinto zokubulala amagciwane nokuzijwayeza inhlanzeko. Futhi ngingaqinisekisa ukuthi izinkukhu zami zigcinwa endaweni evikelekile ukuze ngigweme ukuthintana nezinyoni zasendle.

Isikhumba sizoqhubeka nokubamba iqhaza elibalulekile ekwakhiweni komkhiqizo. Kodwa ikusasa laso lizololongwa ukushintsha okuthandwayo kwabathengi, ukukhathazeka kokusimama, kanye nentuthuko yezobuchwepheshe. Iqhaza lesikhathi esizayo lesikhumba ekwakheni komkhiqizo, ukunethezeka nokuqina. Isikhumba sizohlala siyinto ephambili imfashini. Ifenisha nezisetshenziswa ezisezingene eliphezulu ngenxa yokuqina kwaso nokukhanga okungaphelelwa isikhathi. Izindlela ezihlukile ezisimeme nezimiso zokuziphatha.